Iqela endinokuziqalela lona liqela lamanenekazi lebhola ekhatywayo. Kuba kaloku ininzi inkxaso evela kurhulumente exhasa lamaqela yaye wona indlela yawo eya empumelelweni ekudlaleleni isizwe imfutshane kuneli lebhola ekhatywayo lamakhwenkwe, kuba wona manintsi amaqela, la amanenekazi ambalwa. Yaye ke nokunika ke amantombazanana la into yokwenza yokuba akwazi uba abe nendawo yokuzonwabisa nokudlala xa angekho sesikolweni.

Xa kuthethwa ngemidlalo yebhodi ndicinga ngomlabalaba. Ndiyawuthanda kakhulu umlabalaba kuba kaloku ngumdlalo wawusaya kudlalwa phambili phayaa ngootatomkhulu bethu yaye uyonwabisa, uvula ingqondo, ukuxhobisa ngeendlela ngeendlela onothi ukwazi ukubala ngazo, ubalela imeko ezayo.

Kuhle ukwenza imithambo nokudlala, tatomkhulu, kodwa ke imidlalo le ifane uba siyijonge. Iyafuneka ke into yoba ukhe ube nombono wexhego lidlala umtyibilizi. Noko noko. tatomkhulu, ayikufanelanga noko le, masijonge enye into onothi uyenze engeyiyo noko le.

Ndingathanda ukuba abantwana badlale imidlalo efana nemidlalo yeebhodi, ii-chess nemilabalaba, iindolotyi ezi. Kodwa ke bengayiyeki nale midlalo iza kubenza ukuba ibe nemithambo, oobhola ekhatywayo, oobhola yeminyazi nezinye. Eyona mbangi yoba ndikhethe le midlalo yeebhodi kukuba iyabancedisa abantwana ekubaleni, nasekubaleleni ingomso iphinde ke ibancedise kwalapha kwizibalo esikolweni.

Ibhola ekhatywayo iyakuncedisa ukwakha umzimba wakho. Ingqondo ke ephilileyo iba semzimbeni ophilileyo. Ndingamncedisa umhlobo wam ukwakha eli qela ze sijoyine amaqumrhu akhoyo ekuhlaleni ukuphuhlisa ibhola ukuze sikwazi ukuzibona kuphela kwesizini nathi lisiya linyukela iqela lethu lijonge enkalweni, lijonge empumelelweni.

Ndingabacebisa ukuba mabenze amaqela ngamaqela enkcubeko yabo apho bayakuthi bahlale bahlale bakhuphisane ngemisino, imixhentso nemidlalo, iiketo, oogqaphu njalo njalo. Kwaye bazame inkxaso kurhulumente ukuze bazakhele ishishini labo elinothi lixhaswe ze likwazi ukuvuyisa nokonwabisa abakhenkethi.

Ndingaqala kubaqeqeshi ndithathe abaqeqeshi balapha ekhaya ukuze ze sithi xa siya kudlala kuthathwe abadlali ababonakala i-performance yabo iphezulu ngexesha elo lokudlala kwethu. Ukwakha ke iqela elo ingakukuya emakhaya siye kukhangela siphuhlise iitalente emva emakhaya ukuze sikwazi uba sibe neqela elisemgangathweni yaye wonke ubani okweli lizwe afumane ithuba.

Inintsi into abadlali abanokuthi bayifunde ngokuthatha inxaxheba kwezemidlalo. Okokuqala, ingqondo ephilileyo ifumaneka kumzimba ophilileyo. Imidlalo iyamakha umntu yokhe nesimilo sakhe kuba kukho imithetho nemiqathango ekufuneka umntu ayilandele xa engumdlali. Ngoko ke, imidlalo ibaluleke kakhulu uba abantwana bathathe inxaxheba kuyo ukuze baphucule iimpilo zabo.

Ibhola ingayibhola ekhatywayo okanye ibhola yomnyazi nokuba yeyeqakamba okanye yombhoxo, iyakwazi ukubadibanisa ulutsha kunye nabantu abadala ndawonye. Ukanti ke nemidlalo yeebhodi nale idlalwa apha kwiikhompyutha iyakwazi into yoba ngabana ibadibanise kunye bakwazi ukudlala ndawonye. Kwamanye ke amaxesha njengasebholeni ekhatywayo nakwimibhoxo njalo njalo, abanye babe ngabaqeqeshi baphucule izakhono zolutsha. Ngoko ke, ikhona imidlalo, phantse yonke imidlalo iyakwazi ukubadibanisa ulutsha nabantu abadala.